Indlela umntu obhinqileyo anxiba ngayo ayimniki umntu ongutata into yokokubana azenzele ngokungesini kuye okanye amdlwengule kuba kaloku khumbula, umdlwenguli akaye akwazi ukubana atsalwe sisinxibo ngoba naba bakwazi bekwazi ukudlwengulwa abantwana abancinane abanoo-five years. Isinxibo asithi ndidlwengule.

Ukutshaya akulunganga ingakumbi umntu xa ezotshaya ngokugqithisileyo kuba kaloku ukutshaya kwenza umntu abe nomdlavuza, mdlavuza lowo okungekho lula okokubana sibe siyakwazi ukuwuthintela thina bantu basezilalini njengoko nokuya kumaziko ezempilo kungekho lula.

Isibhedlela karhulumente asohlukanga kakhulu kwezi zabucala kuba, manditsho naba baphayana oogqirha barhulumente baqeqeshwe ngokokufana naba gqirha babucala, nto nje kwezi zibhedlela zikarhulumente oogqirha abekho baninzi, bambalwa, yaye banamaxesha athile okusebenza. Ngoko ke uyakwazi ukuthi undwendwele isibhedlela sikarhulumente ufumane uncedo olusemgangathweni.

Inkqubo yokutya ezikolweni ibaluleke kakhulu kuba kaloku abanye abantwana basuka emakhayeni ahlelelekileyo angathathi ntweni. Loo nto ibenze basuke bengatyanga kwasemakhayeni abo, ukutya bakufumane esikolweni kuphela. Yiloo nto ke ngoku kubalulekile okokubana le nkqubo yokutya ezikolweni iqhube yaye noba ingenzeka kabini okanye ngosuku, ingenzeki kanye kuphela. Loo nto ingayinto entle kakhulu.

Ukuba ngunomakhaya yinto entle kakhulu ingakumbi ezilalini. Xa ufumanisa umntu omdala okokuba akawatyi ngendlela amapilisi wakhe indlela yokumenza uba awatye ungamenzela okanye umbekele indawo apho angathatha khona amapilisi okanye umcuphele ixesha lothatha amapilisi, kuthi xa kubethe elexesha kukhale i-alarm.

Into yocwangciso ayiyonto ethethwa kakhulu ezikolweni, nto leyo ebangela ubana abantwana bangenzi ngokwendlela efanelekileyo. Xa ke ngoku sewufumanisekile okokubana umntwana ukhulelwe, wena titshala sukuma uyokuthetha nabazali bakhe, naye, ngalo mba, ze wandule ke ngoku ukuya kwiklinikhi ekufutshane for ubana akwazi uba afumane uncedo ukuze lo mntwana amthweleyo akhule ephilile.

Mama le nto oyithethayo ayiyiyo kuba kaloku xa usebenzisa izinto zokucwangcisa ayithi loo nto awunophinde uzale koko uvala indlela yokokubana ungazali usemncinane okanye uzale ungekakwazi okokubana umondle umntwana. Logama ke ngoku xa sewuzibona okokubana ukulungele ukuba nomntwana ungayeka ukuwasebenzisa amapilisi okanye izitofu zokucwangcisa, ukwazi ukuqhubekeka ube nomntwana.

Eyi kunzima kona okokubana iinkonzo zikaxakeka zikwazi ukulibamba ixesha. Zifika sele umntu kudala ebambekile, nto leyo eyenza abanye abantu ide ifike sele ebhubhe nokubhubha.

Uba kunotshintshwa inombolo ekuxhunyanwa ngayo neeambulensi ndiyacinga inoba zingakwazi ukokubana zifike ngokukhawuleza yaye zifike noncedo kwangexesha.

Ayilocebo elihle into yokokubana amayeza awathathe xa ecingile kuba kaloku xa amayeza ungawathathi ngokwendlela efanuba uwathatha ngayo, loo nto izawuyela ekubeni ugawulayo ubonakale ngokungathi sisifo esibulalayo ekubeni sesikwazi ngoku ukunqandeka singabulali.

Andinovuma kuba umama wam aye kwikhaya labantu abadala koko ndingasuke ndimenzele into yokokubana abe nento yokwenza. Umzekelo ndithenge umshini wokuthunga, athunge xa eziva ebhorekile okanye ndibe nomncedisi ozohlala naye.

Ubudlobongela obusekelwe kwisini buxhaphakile kakhulu eMzantsi Afrika yaye andinade ndithi ikhona intsusa yako koko amadoda akhoyo akasenalusizi ngoku yaye izazela zawo sezaphela, kuba awunothi umntu ona-thirty-five years akwazi ukudlwengula abulale umntwana ona-five years. Ungathi loo mntwana wenze ntoni? Amadoda akhoyo asisakhuselekanga kuwo yaye asenza siwoyike kakhulu.

Tatomkhulu, ugqirha ucela ukukuvavanya nanjengoko ebona ubana ubonisa iimpawu zomhlaza odla ngokubakho emadodeni, mhlaza lowo oyinto ebulalayo. Ngoko ke ufuna ukukuvavanya ukuze akwazi ukwenza imizamo yokokubana akuthintele kulo mhlaza awubona ungathi uyakuchwechwela.

Ukukhulelwa komfundi esikolweni ayiyo ibe into entle kwabanye abafundi. Ayizi namfundiso intle konke konke, kodwa xa sele yenzekile ifuna ke ngoku kubekho udibano apho abafundi badityaniswa khona baxelelwe ngezinto abanozenza ukuthintela okokubana bangakhulelwa nokokubana athi umntu xa sele ekhulelwe ziintoni anozenza ezinokwenza akhusele umntwana lowo amkhulelweyo.

Ukukhulelwa yinto yokokubana efanuba ibe iyathethwa lo mzuzu umntwana aqalayo ukuzibona iimpawu zokukhulelwa kuba loo nto yenza ootitshala bakwazi okanye bayazi indlela abanomphatha ngayo nabanothi bayidlulise ngayo kwabanye abafundi. Kuba kaloku xa kuzobakho umntu ongayaziyo okokubana kukho lo mntwana ukhulelweyo esikolweni, abantwana besikolo bayadlala, kungenzeka abanye ngoku badlala naye bamgile awe, nto leyo enothi ichaphazele isisu sakhe okanye umntwana lowo amthweleyo. Ngoko kuyafuneka iimfihlelo kumasango esikolo zingabikho.